Ngiyaqonda ukuthi kungani ungabaza kodwa ngicabanga ukuthi sinethuba elihle. Ukusebenza kwethu kwakamuva kuye kwaqina, besilokhu sisebenzela ebuthakathakeni bethu, futhi abaqeqeshi bethu bebelokhu besilungiselela kahle, futhi sineqembu elinamakhono elihlanganisa kahle okuhlangenwe nakho nentsha. Ngiyakholelwa kithi, futhi ngicabanga ukuthi singenza umxhwele ngempela emqhudelwaneni olandelayo.

Ngingathi abe yilokho ayikho futhi azijabulise, agxile ezintweni anamandla kuzo futhi alungiselele ngokomzimba nangokwengqondo. Ahlale anombono omuhle futhi akhumbule ukuthi amaphutha awenakugwenywa. Afunde kuzo futhi aqhubeke phambili, angakwenza lokhu.

Ukuze sikhuthaze ukufunda amasiko, singase sihlele imihlangano yokufundisana amasiko, ukwabelana ngokudla kwendabuko, nezingxoxo zokuhwebelana ngezilimi. Singase futhi sibe nomkhosi womculo onomculo wendabuko wamazwe wonke. Le misebenzi izothuthukisa ukushintshana kwamasiko nokwazisa phakathi kwabahlanganyeli.

Ukuze siceceshe futhi sithuthukise izisebenzi ukuze zibhekane nemicimbi emikhulu singasebenzisa izinhlelo ezinjengama-workshop, izingqungquthela nokuqeqeshwa emsebenzini. Lokhu kuzobasiza ukuba bathuthukise amakhono ezindaweni ezinjengokuphathwa kwemicimbi, ukuxhumana, nokuxazulula izinkinga. Singahlinzeka ngamathuba okuqeqesha futhi sikhuthaze ukuqeqeshwa okuhlanganisa imisebenzi eminingi ukuze sicinisekise ukuthi ithimba lethu lihleleke kahle.

Ukubambisana nezinhlangano ze-eSport noma izinkampani zezemidlalo kungazuzisa abafundi ngokunikeza ukufinyelela ezinsizakalweleni, ebuchwephesheni, kanye namathuba okuxhumana. Kungasiza futhi abafundi ukuba bathuthukise amakhono abalulekile njengokusebenza njengeqembu nokuxazulula izinkinga.

Abafundi bangalinganisela ezemidlalo nezifundo ngokubeka isikhathi sabo kuqala, futhi benze isimiso esivumela kokubili, ukutadisha nokuzijwayeza. Ukuphathwa kahle kwesikhathi kanye nokuxhumana nothisha nabaqeqeshi nakho kungasiza izingane ukuba zigcine imisebenzi yazo iphansi.

Ngikhumbula lapho iqembu le bhola engilikhonzile linqoba umdlalo wokugcina we-champions league. Nganginomdlandla, ngazizwa sengathi ngisendaweni ephakeme kunayo yonke emhlabeni. Ngimemeza ngenjabulo futhi ngigona abangani bami. Kwakuwumzuzu ongakholweki ukwazi ukuthi iqembu lami lalifeze okuthile okumangalisa kangaka.

Umdlalo wokugcina womqhudelwano webhola le zinyawo wesikolo sethu, wawuyinto engingasoze ngayikhohlwa. Thina, vula indletshana ama-Strikers, vala indlentshana, sazizimisele ukuwina futhi isimo sasinomsindo. Ngashaya igoli lokunqoba ngomzuzu wokugcina, futhi ukuqhuma kwe-adrenalini kwakungakholweki. Kwakuwumuzwa omangalisayo, futhi ukusebenza njengeqembu nobungane kwakwenza kube okukhethekile ngempela.

Izikole zasendaweni yakithi zinemidlalo yamaqembu endabuko enjengebhola likanobhutshuzwayo, i-rugby, ne-basketball, kanye nemidlalo yomuntu ngamunye enjengokugijima nokudlala ithenisi. Nokho, ezinye izikole zivelele ngemfundo ehlukile njengeskwashi, i-volleyball, nokugibela amahhashi. Kuyilapho ezinye sigxila emidlalweni yokuzidela njengokugibela i-kayak nokuhamba izintaba.

Ngicabanga ukuthi ukwenza ezemidlalo ziphoqeleke ezikolweni kuwumqondo omuhle. Kukhuthaza impilo engokomzimba, ukusebenzisana, nokuzithiba. Kuyilapho kusiza abafundi ukuba babe namakhono abalulekile ekuphileni. Ngaphezu kwalokho, kungaba yindlela ejabulisayo yokuqeda isimiso semfundo, nokusiza abafundi ukuba bahlale benamandla futhi bajimile.